Kwiiephu zebhanki ndiye ndikwazi ujonga umnotho wam uba uthini, ndikwazi kwaye uthumela umntu imali nge-ephu ndisendlini, ndingadinganga ukuba ndihambe ndiyofola. Ndingadingekanga ukuba ndichithe imali nexesha, ngoba zonke ezi zinto kwiephu uzifumana apha efowunini yakho usendlini, uhlele kamandi endlini yakho, kwaye azikutyeli nakakhulu imali, ukuba ayiyo-one rand fifty, ayiyo-two rand, ayiyo-three rand, ayomali enkulu. Ngoku, umntu uyakwazi, uyakwazi nokubhatala nange-ephu kwiindawo ezinintsi usebenzisa i-ephu, hayi ukuba ude uye ebhankini uyoyikhupha imali okanye uyoyijonga ngenxa yokungathembi.

Mastandi wam, ndicela uze undinike ithuba lokuba ndibhatale irenti yakho ngokupheleleyo. Okwangoku andinalo icebo loba ndikubhatale, kodwa uyayazi ndikubhatala ngethuba nyanga neenyanga, andikuniki nto ethethisayo. Ngoku ndiyacela undilinde, khona apho ndixakeke khona, ndibambeke khona, kodwa ndiyacela ndithembe, ndiza kwenza njalo ukubhatalela, ngoba ndiyayazi uba nawe uxakekile nje urentisa. Ndicela undinike ithuba.

Kule meko yoba uzawukwenza utyalomali kwiingxowa zemali zomhlalaphantsi, kwanyanzeleka uba siqale senze i-investigation like i-research, uba yeyiphi anokwazi uyithatha, ukuze akwazi ukuthi mhla wahlala phantsi izokwazi ukumnika nyanga neenyanga imali, kwenzela angazudinga nto nyanga nenyanga. Ingaphumi iyi-lump sum, ibe yinto yokuba akwazi uba ngathi une-salary ngenyanga nenyanga. Kwaye esizoyithrasta sobabini sicaciseleke sicacelwe yimiqathango yakhe nemiqathango yayo nemigomo yayo, nendlela eyigcina ngayo imali, nee-interest zayo. Singavese sithathe nje into esizawuvele sinikele kuyo igqibe inyamalale.

Ngokoqonda kwam nge-life insurance, i-inshorensi yobomi yinto yokuba izawukwazi ukuxhasa usapho lwakho mhla waze wasweleka. Iyafana ne-funeral policy kodwa i-funeral policy, yona iphuma ikwazi ukuncedisana nomngcwabo wakho. I-life insurance ikwazi ukuncedisana nabantwana bakho kwezofundo ne-daily life expenses zabo.

Ayibobulumko ukuya kumatshonisa. Ungacela kubantu bosapho lwakho bakwazi ukuncedana, bakwazi ukuhlangula apho bakwazi ukuhlangula khona. Ayithethi loo nto ukuba xa usengxaki yemali baleka uye koomatshonisa, ngoba uyawuzibhaqa ungakwazi uphuma kumatshonisa ngenxa yee-interest neenzala zabo abazibizayo.

Umgalelo wokutya uye undincede ngentokuba abantwana bazawubuya bahlale endlini ngeeholideyi. So, oku kutya kundinceda ngentoba sikwazi usebenzisana, bangadingi zinto apha ebudeni bonyaka, ndongeze apha naphaya qha. Neefemeli ke ziyabuya. So, xa sinoku kutya kuyakwazi usigcina nathi ebudeni bonyaka, sikwazi nento ekhe yathi gqi efemelini efana nomcimbi, sikwazi nathi uba singade sihambe siyothenga okunye ukutya, sibe sinako esinokongenza kule nto sinayo. Ngoku asifani sibe sikhalaza ngento uba sanendlala salamba, ngoba sigcinalikele. Ibubulumko ngamaxesha amanintsi.